Imidlalo yamazwe namazwe isiza kakhulu ukuthuthukisa ezokuvakasha kuleyo dolobha esuke ikulona. Ukuthuthuka kwezokuvakasha kusho kuvuleka amathuba eminingi amasebenzi, ezindaweni lapho kulala khona abantu bokufika nala abadla khona. Mese kuthi umphakathi uyathola amathuba ngoba uyakwazi ukuthi uyodayisa lapho ezinkundleni zemidlalo.

Izikole fanele zibeke ezemidlalo phambili, kanye nezemfundo ngemumva ngoba akubona bonke abafundi abaphiwe ekuthenini bophumelela ngemfundo. Abanye banamakhono abangeke bakwazi ukuwaveza kulezi ndawo abasuka kuzona, kodwa uma esikoleni kudlalwa ezemidlalo umuntu uyakwazi ukuveza ikhono lakhe.

Hhayi bengingakaze ngizame ukuhlanganisa imidlalo yendabuko nezobuchwepheshe bamanje ngoba ezendabuko kusetshenzwa ngendlela engekho yinhle okugcina kuba khona nokuphuma kwegazi, kanti ubuchwepheshe bamanje akuhambisani nento eyayenzeka ngalezo zikhathi zakudala.

Ezikoleni ungakukhuthaza ukusebenzisa ezemidlalo ngokuthi lonke yonke ikilasi kube nomuntu wonke umuntu e-participate-e noma ezibandakanye kwezemidlalo ukuze kungabi bikho umuntu osalela ngemuva ngenxa yokuthi akanalo ikhono.

Lawina umdlalo omkhulu lidlala ifayineli noma umdlalo wamanqamu neqembu elikhulu e-South Africa. I-Orlando Pirates lapho elawina khona ngamagoli amabili kwelilodwa.

Imidlalo yesintu ixhumana nosiko kanjena-ke. Uma kunomshado wesintu, izinsizwa zendawo ziyaye zibe nomdlalo wezinsiza lapho khona ziphatha khona izihlangu zazo zihambe ziyongcweka ngezinduku kujatshulwe kube mnandi. Kusuke kuwumdlalo, kusuke kungayona impi. Yingakho-ke ngisho ukuthi kuyahlangana isiko nomlando womphakathi nemidlalo yesintu.

Imidlalo yesintu ishintshe kakhulu kangoba abantu bakudala bebengenzi ngendlela abantu bamanje abenza ngakhona. Abantu bamanje bakhonze ukusebenzisa imithi engekho mihle, lokho okugcina kwedwala ukulimala kwabantu ngendlela engekho yinhle. Ngangoba abantu sebeyasaba ukudlala ngoba basaba ukulimala, kanti emandulo wonke umuntu bedlala umdlalo wesintu ngoba uyazi ukuthi akunabungozi.

Ya kuyaye kube nzima uma udlalwa uzoxabana nomnini webhola. Lokho kugcina sekukwenza ukuthi bekukhiphe inyumbazane. Leso simo singashintsha ekuthenini kube khona umuntu okuwuyena ozoninikeza izinsiza uma nidlala nisayizingane. Kunokuthi nithembele ekuthenini omunye wenu uzothengelwa kubo ngoba ekugcineni kuba khona ukungalingani nokwenzelela asuke ezoba nakho.

Ngeke ngibe nomuzwa wokuphatheka kabi ngoba nami ezinye zezimo ngidlulile kuzona. Kuphela nje ngingaba nesexwayiso kuloyo mfana osuke ehlasela ingane yami ukuthi engayenzi leyo nto, kodwa ngeke ngimubeke isandla ngoba naye akakwazi akwenzayo.

Ezinye zezinto ezenza abantu bebhekane nazo ukuthi abanye abantu izinto abachitha ngazo isikhathi kudingeka ukuthi babe nemali kuyima bezokwazi ukuthi befinyelele kuzona. Nawukuthi uma into ochitha ngayo isikhathi ithandwa uwena wedwa, abantu ababuki njengokuthi umuntu osile ekhanda.

Ukuthi uvumele bonke abafundi ukuthi badlale ngaphandle kokuthi kube nokwenzelela or noma itiye ngokwesiZulu esilula.

Izikole fanele zilwe nokuthi wonke umfundi fanele abe yingxenye yezomidlalo ukuze isikole sizoba nempilo nabafundi bakhona bebe nokubambisana. Fanele zivimbela ukulimala kwezemidlalo ngoba ezemidlalo iyona ndlela yokuxhumana kwezikole uma zakhelene.